Owu! Ilizwe, ilizwe endiphupha ngalo nendibawela ukulihambela ndikhenkethe ndiye kulo yiDubai. Yaaba liphupha iseliphupha futhi isayoba lilo. Owu, ndiyalibawela kakhulu, ndiyabawela, ndibona kwiifoto uhlobo elulo apha ephupheni lam kuba ezi ndawo ndizibona koomathivi nasezifotweni ndizibone ke ngoku ziphambi kwam, uba futhi ndiyakwazi ndithathe neefoto ndikweza ndawo. So, liphupha lam elikhulu elo.

Mntanam, ukuba ne-learners kubaluleke ngolu hlobo, ukuba wazi imithetho yendlela, wazi imoto ukuba ihamba njani kwenzeka njani. Kodwa ingakumbi yimithetho yendlela, wazi nemithetho namagosa endlela, izinto azithethayo xa bethetha izinto uzozazi. Kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuba wazi imithetho yendlela. Naxa ukhwela emotweni umntu eqhuba into engeyiyo uzokwazi ukumbona. Okokugqibela, ke mntanam, xa une-learners ithi loo nto kungekudala uzobanayo i-drivers license. Kum xa ndiyijonga i-drivers license yi-achievement ngoba uyakwazi uba ube nemetrikhi, ube ne-drivers license ufumane umsebenzi ngoba indawo ezininzi zifuna abantu abakwazi ukuqhuba.

Ndiyaxolisa kakhulu, mandiqale ngokuxolisa. Ndiyaxolisa kakhulu futhi ndiyathembisa izotshintsha ngoba ingxaki yam kukulala ndingalungisanga ize ndithi xa ndivuka ndivuke ndilicuphe ixesha. Ndiyayixolisela loo nto futhi ndiyathembisa ukusukela ngoku ukubheka phambili ndim ozolinda nina, aninini enizolinda mna. Ngcono sifike kwa early emsebenzini. Sisithembiso endisithembisayo futhi ndizoma naso, xolweni kakhulu.